Mna ndandikrwinekile, ndophuka eqatheni, ndayofaka isamente esibhedlele. Ndanikwa ke iipilisi zokuthomalalisa iintlungu ngamaxesha onke, kodwa zange indincede loo nto. Into eyandincedayo kukuya kwikhemesti yesiNtu apho ndalungiselelwa khona amayeza ndawanikwa ukubana mandiwabilise elinye, elinye ndiligalele likrwada, ndisele ikota yekomityi kusasa nangokuhlwa. Yandikhawulezela ke into yokubana ndibe nokumila ngaphakathi apha kanye emzimbeni wam ngokukhawuleza.

Urhulumente funeka aqinisekise agxile indlela yokuthunyelwa kwamayeza ezikliniki asebenzisane nezithuthi zokuhambisa amayeza. Okwesibini, funeka alazi inani labantu abanezifo ezingaqhelekanga, amayeza athi xhaxhe ukuthunyelwa kwezo ndawo. Zezo nto urhulumente afuneka aqinisekise ngazo okanye athumele ngaphezulu kunenani.

Hayi, andivumelani noko ukuba ukukhulelwa emtshatweni yimbopheleleko yomfazi kuphela. Ayikho njalo. Nendoda iluxanduva lwayo ukuba ibe ibe yimbopheleleko yothintelo-ntsapho. Urhulumente noko sele elenzile sele efikelele kumanqanaba okubana abantu abangamadoda nabo balungiselelwe ngokuba bathathe uxanduva nabo ukuthintela inzala.

Iyayichaphazela kakhulu impilo yengqondo katata ngoba amaxesha amaninzi uyawufumanisa into yokubana utata lo usoloko elungcalangcala ngumsindo. Loo nto yenza ukuba kungabikho mvano apha kusapho lwayo. Okwesibini, iba yinkcitha mali kuba uye afune ukulibala ngowuyokufumana iziselo ezinxilisayo, iyichaphazele kakhulu ke ngoku nakwezoqoqosho loo nto leyo. Iphinde ngokungathethi kwakhe iyichaphazele usapho, ngokuba kaloku bona bayakwazi into yobana bavele bazibulale ibe yilahleko ke ngoku kulusapho olo.

Mna ngokwamava am ndicinga fanuba iyancedisana ukupholisa amanxeba, kodwa loo nto akufunekanga uyenze ngalo mzuzu usasanda kulahlekelwa ngumntu wakho ngoba usava ubuhlungu obugqithileyo. Ngoko ke uzawuthi ngalo lonke ixesha usenza le misebenzi umane ulila kuba kaloku iyakubuyisela umva. Amava am athi, ngaske uqale uphole, uthuthuzeleke, emveni kwethuba ke ngoku uqale ukuwenza imisebenzi. Loo nto yenza into yobana ikupholise, ikuthuthuzele kuba noko uba nalaa nto yokokubana noko iimfanelo zakhe uzenzile, umoya wakho uyaphola ngaphakathi.

Andiboni ibubunkenenkene uxinezelelo lwengqondo kumadoda kuba nabo ngabantu banenyama negazi bazelwe. Urhulumente ndicinga fanuba angenza rhoqo unxulumaniso okanye apho kukhuliswa khona amadoda badityaniswe basoloko beneenkonzo apho bakwaziyo ukuthetha ngezinto ezidla bona ngokwasezingqondweni. Kulapho khona kungaphela ke ngoku nezi mpawu zokulanyaniswa yokubana amadoda ankenenkene. Ibe lihlazo emadodeni kuba bazawube bekwazi benendawo apho bathetha khona bebodwa.

Nangona kuxhomekeka uba udibene nabaphangi abanobungozi ukweyiphi imeko okanye undawoni, kodwa ndingathi kufuneka uzame into yokubana ungaphikisani nabo, uzame ukuzola ube ucela uxolo. Ngelo xesha uzama indlela ekhawulezileyo yokubana ukwazi ukubaleka uphuncuke apho.

Kum kwakuba kubi kakhulu ukuba sendaweni esikwisithuthi sikawonke-wonke ngoba kunzima ukubana umlomo uvaleleke kunye nempumlo kananjalo. Uthi lo mphefumlo uwuphefumlayo ufanele uba uyaphuma uphinde ubuye uwuphefumle. Mna ndakhe ndagaxeleka kwingozi enjalo ndikwivenkile yokuthenga iziqhamo. Kwakunzima ukuphefumla yade yangathi ndiza kuwa phantsi, ndabila ndamanzi xhopho. Kwanyanzeleka ukuba mandikhutshwe phandle. Eyona ngxaki ke yayiyi le maski ndandiyinxibe ixesha elide.

Xa ufika ekliniki okanye kwisibhedle sikawonkewonke asivumelekanga into yokubana ufumane ugqirha othandwe nguwe. Isizathu sesokubana oogqirha bayatshintshatshintsha, abahlali ndawoninye ingakumbi abaqeshwe ngurhulumente. Uyafika ngelinye ilixa kukho omnye ugqirha, akasekho lowa wawudibene naye. Ikwenze kube nzima ke ngoku into yokubana xa ufika apha ufune lowa gqirha wayekubonile kuqala uneenkcukaca zakho, kodwa ke iinkcukacha ke kuba kule nto yoba zihlala zikhona esibhedlele kananjalo. Akululanga kuba asivumelekanga kakhulu.

Ewe, kwesam isikolo wayekhona utitshala owayeqeqeshelwe loo nto, ukunika uncedo kubafundi ingakumbi kwicandelo lwezemidlalo okanye umntwana ufumene ukugula esikolweni, intloko. Yayikhona ibhokisi apho kwakuhlala khona iipilisi ekunyangwa ezo ntlungu zomntwana.

Umama oqalayo ukuba nosana, okokuqala nje funeka akwazi indlela yokulibamba usana khona ukuze intamo yosana ingophuki. Akwazi ukulincancisa ibele usana. Akwazi ukulinakekela, akwazi ukulibona, akwazi ukohlula uxa usana xa lulila. Ingaba lilila kuba lumanzi okanye lulila kuba lulambile? Azazi nje iimpawu. Naxa kugula usana azazi iimpawu zokugula komntwana.

Amadoda akakwazi ukuchaza ngokupheleleyo bona ukuba bayaxhatshazwa kuba eyona nto ibalaseleyo xa esiya emapoliseni eyochaza ukuba ayaxhatshazwa ngamanina, asuke afumane ukuhlaziseka ahlekwe. Kwaye abanalo ulwazi ngokupheleleyo ukuba funeka babheke ngaphi xa bexhatshazwa ngabantu ababhinqileyo.

Amabali endiwavayo kukuba xa umntu ethengiselwe amayeza engekho mthethweni, kaloku khumbula laa mntu akhange axilongwe. Ngamanye amaxesha uye i-blood pressure yakhe iphakame ngakumbi abuyele kakhulu ekuguleni. Okanye afumane ukuxhuzula kuba kaloku usebenzise amayeza engekho mthethweni okanye wento angaxilongelwanga wona.

Mna ndicinga ngokolwam uluvo kubalulekile ukuba sithobele isiNtu sibanakekele abazali bethu emakhaya. Kuba kaloku xa sibathumela kumakhaya okuba bajongwe, banakekelwe, bathatha bona ngokungathi bayolahlwa phayana. Loo nto ibangela ukuba impilo yabo igexe ingabi ntle impilo yabo. Kwaye kukhawuleze into yokubana umntu akhawuleze asweleke ngenxa yokuba nkene-nkene kwempilo kuba ecingela ukuba ulahliwe xa ephayana. Yiyo ke loo nto ndicingela into yokubana kufanele sithobele isiNtu sethu soba sibanakekele abazali bethu.